Esona sidlo endisithandayo kakhulu naxa , naxa ndikhula bendisithanda sisidlo ekuthiwa yishatini apho kudibane khona amafutha, ianyanisi, itumato kunye namaqanda. Wayethi umama esasiphekile ndithi ndingena emnyango ndibe ndisiva ngevumba leso sidlo kwaye ndacela into okokuba andifundise ukusipheka. Nangoku ndisasithanda futhi ke ndiyasipheka, ndiyakwazi ukuziphekela.

einto Eyayisenziwa mandulo leyo, kodwa ke ngoku ayisenandawo kwixesha langoku ngokuba wonke umntu unamalungelo wakhe. Xa ingenzeka into efana nale ndingakwazi into yokuba ndiye kookomkhulu emakhosini ndiyomangala kwaye ndiye nasemagumbini womthetho ndiyomangala emapoliseni into yokokuba ndiye ndathwalwa ndayokutshatiswa nomntu endingamaziyo. Futhi ke loo nto ayisavumelekanga kweli lizwe lethu laseMzantsi Afrika.

Ulimo lubaluleke kakhulu kwindawo endihlala kuyo kangangokuba kuyalinywa apha nezityalo ke ziyalinywa ngokushiyashiyana kwazo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba abantu bayakwazi ukuthengiselana ngezityalo de bakwazi ukufumana imali bayifake eempokothweni zabo futhi ke baphinde batye nasemizini yabo. Abanye ke banazo neeprojekthi ezithile ezilimayo izipinatshi, zii-carrots, ziikhaphetshu, ziimbotyi, bayokuthengisa ke ezivenkileni ndibala ooBoxer aba nawuSpar, njalo njalo.

Kwincoko yethu nabahlobo bam ndibaxelela into yokokuba okona kutya benkcubeko endikuthandayo ngamadumbe. Amadumbe afumaneka kwiphondo laKwaZulu-Natal. Nangona ndingekawatyi amadumbe ndingathanda into okokuba khe ndiwatye ndive incasa yawo ngoba ndiye ndive into okuba kuthiwa anee-health benefits ezithile, izakhamzimba anazo zisezingeni eliphezulu kakhulu.

Umntakwethu angamthiya umntana wakhe ngegama likamakhulu ngoba umakhulu kwakungumntu olungileyo futhi wayebathanda abantu, wayengafuni into embi. Xa ke umntakwethu efuna ukunika umntana wakhe igama likamakhulu andinaluvo oluthi makangezi njalo kwaye ndiyamxhasa njengomntakwethu uba umntanakhe amphe eli gama.

Okubalulekileyo kukuba singabantu futhi ke simntumnye, into ye-stereotypes ke izawuhleli ikhona kuba singabantu nje asikhulanga ngendlela efanayo kwaye nolwimi esiluthethayo alukho lunye, siziintlanga ngeentlanga. Kodwa ayitsho loo nto into okuba singakwazi ukuphilisana, sinyamezelane futhi sifundisane, sibonisane apho kucaca into okuba siyangquzulana.

Njengoba sihleli nabahlobo bam sincokola ngokutya kweenkcubeko neentlanga ezahlukeneyo ke ndiyazixelela mna ukuba ukutya endirhalela ukukutya ngamdumbe. Amadumbe ke atholakala kwiphondo laKwaZulu-Natal. Nokuba ndingekawatyi amadumbe kodwa ndiyarhalela ukuwatya amadumbe ngokuba ndikhe ndive into okokuba anezakhamzimba ezithe vetshe kwaye amnandi.